Dibanka di sheba gore o bereka kae, o gola bokae le gore o na le sekoloto kae pele ba tla go abela kopo ya gago ya tšhelete?

Dilo tse di konokono tse e le gore tshwanetse o di shebe ke gore ke madi a e leng gore ga o a dirisa o tlile go a busa mo tsamaong ya nako mme ga a farologane go pele madi a dikarata tse dingwe.

Fa o dira sekoloto mme o se patela ka nako, o feleletsa o nna le tsela e ntle tota le dibanka mo e leng gore ba kgona go go tshepa ka madi a bone mo e leng gore ga o tlhoka madi ga ba ka ke ba go sokodisa.

Fa o adima madi mme o a patala ka nako o feleletsa o nna le kutlwano e ntle tota mo bathong ba o adimang madi mo go bone, mme fa o sa patale madi ka nako go feleletsa go sa nne le kutlwano.

O tshwanela ke go buisa le go ka tlhaloganya melawana ya kopo ya gago gore kamoso fa o sa tlhaloganye o sa iphitlhela e le gore o mo mathateng a ditšhelete.

Go nna le kitso ka tsa madi go botlhokwa thata gore kamoso o sa iphitlhela o le gore o na le mathata a ditšhelete mo e leng gore o kolota dibanka ka mo le ka mo.

Ba lebelela gore a mme o motho o leng gore ga o dira sekoloto a o a se patala kgotsa jang, le gore o na le sekoloto kae, a o se patetse, a o se patala gape le ka nako?

Overdraft-e ke madi a e leng gore o kgona go a ka adima mo e leng gore o a go felela mo go one, ga o kgone go ka adima go feta one.

Ke go ka bula karata ya kadimo le go ka adima madi mo bankeng.

le madi mo dibankeng, go na le madi a e leng gore o tlile go a patala mo godimo ga moo a o a adimileng .

Go botoka go ipela madi mo dibankeng go na le go adima madi mo dibankeng mo e leng gore o a go feleletsa o patala madi a le mantsi.

Kwadisa kwa bankeng le go ka boloka madi gore ka letsatsi le e leng gore o tseye leeto ka lone o bo o na le madi le banka e kgone go o fa madi a gago ka nako.

Forex-e ke selo se o se dirisang go ka fetola madi a naga ya gago go ya ko madi a naga e nngwe.

Ke utlwile mo forex-e ke selo se le o ka se dira, o ka dira madi a mantsi mme gape batho ba se dirisa go ka utswa madi a batho ba bangwe mme ga ke a rotloetsa batho gore ba dire selo sa go ka tshwana le forex.

Ditlamorago tsa forex ke gore o a go latlhegelwa ke madi a le mantsi mme mapodisi ba ka se dire sepe ka se go ka go thusa.

Rotloetsa gore a tswe mo go forex ka gore o a go latlhegelwa ke madi a le mantsi.

Ka ga tlhole ke bona batho ba na le madi a le mantsi go tswa mo forex mme nna fa nka gapa madi a le mantsi ke tla itumela tota ebile gape ke tla ruta batho gore forex-e e bereka jang le go ka thusa batho go ka dira madi ka forex.

Ke tla dirisa inthanete go ka itse ka ditlhwatlhwa tsa madi.

Ke dilo tsa go tshwana di-JSE Johannesburg Stock Exchange.

Ke ka mmotsa gore ba dira jang tšhelete le gore o bona jang gore o a go dira tšhelete kgotsa jang?

Gape batho ba tshepa batho ba ba sa ba itseng.

Batho ba thomile go dira forex ka gore e be ba re ba ka dira madi a mantsi ka nako e bikinyana mo e leng gore ga go kgonagale.